Nyana wam, ukuzibandakanyisa kaloku nemidlalo namanye amakhwenkwe, loo nto leyo incedisana nawe ekwenzeni izihlobo wena mntanam, wena nyana. Kaloku xa xa nidibene ngemidlalo kulula gqitha uba ube nazo iitshomi. Isizathu soba nditsho kaloku kungafumaniseka uba untswempu kulo mdlalo niwudlalayo kwaye bakuthande ke ngoku, basoloko bekufuna xa kudlalwa ibhola. Loo nto ke ingakunceda wenze ubuhlobo mntanam, ungabi lilolo wedwa.

Zilifuthe kaloku ekuphehliseni uqoqosho. Isizathu sokuba nditsho, izinto zemidlalo zidibanisa abantu abaninzi kwindawo enye. Xa ke ngoku abantu bekindawo enye abantu, abantu bayalamba kaloku. Abantu funeka betyile, abantu funeke besele, bencedisana namashishini ke loo nto ke. Sidibane nabantu bam, wonke umntu ahluthe.

Yabamanyanisa kaloku abantu le midlalo ngendlela yokuba onke amehlo elizwe wawethe futhe apha kuthi eMzantsi Afrika. Kwaye ke ngoku nabanemali ke ngoku, badibana abantu bazobukela imidlalo apha eMzantsi Afrika. Ezo zinto ke zayizizinto ezintle kakhulu ezo.

Njengomfundi wasekulokishini oyena mdlalo othandwayo ngabafana okanye abakhwenkwe ngumdlalo webhola ekhatywayo. Unintsi lwamakhwenkwe okanye abafana ke luyaluthanda lo mdlalo. Isizathu soba ithandwe kakhulu le nto yeyokuba imnandi gqithi, imnandi.

Kaloku le midlalo lena iye iveze iinkokheli ngezi meko abathi badibane nazo kule midlalo yabo, iveze izinto ezinzulu ngamntu nganye. Kwaye ke ngoku xa kukho into enjalo ke ngoku iinkokheli zethu ziye zivele ngelo hlobo.

Mna ndicinga ayingombono omhle lowo. Kaloku umdlalo wombhoxo ngumdlalo esiwuthandayo kakhulu, ayikwazi ukuba ngowethu thina sodwa singabantu besilisa. Kaloku abantu ababhinqileyo nabo bayambukele kwaye bayachazeka nguwo, ngoko ke ngumbono omhle kaloku nabo babe nayo eyabo imidlalo, nabo bazibonakalise ukuba bayakwazi ukudlala lo mdlalo kwaye nabo bayawuthanda.

Mhlobo wam, ndicebisa mna ukuba yiya eyunivesithi. Xa useyunivesithi ubhizi nezifundo zakho ayikunqandi loo nto ngokuba ngexesha lakho elisecaleni ube ngumphembeleli kumajelo onxibelelwano, ungakwazi ezi zinto uzenza zombini. Ndithetha ngolu hlobo ke ndenzela intokuba ukuba enye ayilungi, kube khona owela kuyo. Ukuba zombini ziyalunga iyawuba ntle kakhulu ke leyo into. Andifuni uthathe indlela engeyiyo ingalungi, uzisole ngexesha elingazobuya. Enkosi.

Zintsana zam, yini bantwana bam, qaphelani kaloku bantwana bam. Nokuba kaloku le midlalo ithandwa kakhulu ngabantu, abantu besilisa, ayithi loo nto nani anikwazi kuthatha inkxaxheba kule midlalo. Nani kaloku ninawo amandla, nani ninayo ingqondo, nani ninayo ninazo izinto ezifanelekileyo ukuze nikwazi, uwudlala lo mdlalo. Ningavumi ke bantwana bam nijongelwe phantsi, amaphupha enu atshabalale ngenxa yezinto ezithethwa ngabantu. Kholelwa kuwe ukholelwe nakwizinto okwaziyo uzenza. Enkosi.

Ntombi yam, ha-a kaloku ntombi. Andizothi sukuba nguye umphembeleli kumajelo onxibelelwano kodwa ke qaphela kaloku ixesha alimanga mntana wam, alilindanga mntu. Ndicebisa ke mna ke mna uye eyunivesithi, ngexesha lakho ke ngoku elisecaleni xa ungekho bhizi neencwadi zakho zaseyunivesithi, ungazama ke ngoku ube yiyo umphembeleli komajelo onxibelelwano. Zombini ezi zinto zingakwazi uphathisana, akunyanzelekanga uyeke enye ukuze enye yenzeke. Masenze into erayithi ke mntanam uzenze zombini, sithethe emva konyaka sikubone uba uzawube ume phi.